Kgetlho la ntlha fa ne ke pagama sefofane ke ne ke ikutlwa ke itumetse tota. Ke ne ke le matlhagatlhaga ebile ke itse gore sefofane ke selo se se ntseng jang. Ka gonne kgale ntse ke batla go pagama sefofane mo botshelong jwa me. Ke ne ke fofela kwa nageng ya egepetwa, ko go ne go le monate tota. For-e mo aforika borwa go ya ko egepetwa go tse re diura di le robedi, ka gonne ne ke pagame sefofane se se tsamaelang ka pele.

Nna go le gantsi ke ipona ke pagama sefofane, ka gonne ke a se rata ebile ga ke setshabe. Go pagama sefofane ke ka rata go pagama sefofane sa South African Airways. Ka gonne batho ba le bantsi ba bua ka mokgwa o se le ba e ka teng e le se le monate. Nna ga ke mongwe wa batho ba tshabang sefofane ebile nka rata ga e pagama sefofane.

Tsala, selo sa ntlha se o tshwanetseng go se dira ke gore o reke tekete ya sefofane se setswang mo aforika borwa go ya kwa Nigeria. Fa o fetsa o tshwanetse go paka dibeke tsa gago le dilo tse o tlo tlhokang gore o di dirise kwa pele. O tshwanetse gore o be o le kwa boemelasefofane ka nako ura pele sefofane sa go ya Nigeria se tsamaya. Fa o fitlha kwa boemelafofane o tshwanetse go fa batho di ticket-e tsa gago ba e leng ma security kwa teng gore ba di tlhole mme ba tla go tlhola gore ga na ga wa tshwara dilo tse di sa dumelesegang go ya ko nageng eo. O tshwanetse gore o nne le Visa le gore o dire sure gore sengwe le sengwese se tsamaya sentle fa o fitlha ko nageng ya Nigeria.

Tiriso ya dibese mo toropong ya me e maleba tota ka gonne dibese di tlhwatlhwa tlase. E fela dibese ga di a siama ka gonne di dira gore go nne le mowa o maswe mo tikologong le di kgotlhela lewape. Tsela e dibese di tsamayang mo go yone ke e e ntseng sentle ebile ke ya dibese fela. Ka jalo, batho ba lefapha ba netefaditse gore go na le tsela e e tsamayang dibese fela. Ka gonne dibese go le gantsi di dira gore go nne le traffic-e mo teropong.

Go le gantsi karata e e botlhale eo ga ena maina a rona. Batho ba le bantsi ba itemogela mathata a gore fa go ka diragala gore karata eo e botlhale e a timela ba ka se kgone go e kry-a gape kgotsa gore ba dire e nngwe gape. Ba tla tshwanela gore ba dire e nngwe gape gore ba kgone go namela dibese. Fa motho a sena karata e e botlhale motho ba sa kgone go namela bese. Ka jalo, e ka dira batho ba bantsi gore ba sa kgona go fitlha kwa mafelong a batlang go fitlha ko go one.

Gore motho a nne mokgweetsi o siameng wa bese o tshwanetse a nne le lekwaloitshupo la Code fourteen, gape a ba a nale maitemogelo a mantsi a go kgweetsa. Bakgweetsi ba dibese ba thusana ka bo bone gore ba kgone go re batho ba botlhe ba fitlhe kwa mafelong a bone ba bolokesegile. Gape ba dira gore tiro ya bone e nne e e siameng la maitemogelo a a siameng go batho le mo dikampaneng tse ba di berekelang.

Go le gantsi dikotsi tse di diragalang fa batho ba seteraeke tshwana le dikotsi tsa batho ba betsana kgotsa ba fisa dibese. Go le gantsi gape batho ga ba le badiri ba dibese ga ba le mo seteraekeng batho ba ba leng mo tirong ba amega ka gonne ba be ba rekile di-ticket-e tseo tsa bone tse ba di dirisang gore e nne tsa bese fela. Ka jalo, di ba retelelwa gore ba palwe ke go namela di taxi kgotsa ditiriso tse dingwe tsa dikoloi. Ka gonne ee ba rekile di-ticket-e tsa dibese.

Go ya ka nna ke nagana lebaka le le dirang gore dibese di tsamaye ka nako tse di itseng, ke gore di kgone go isa batho ba botlhe kwa mafelong a ba a batlang. Ka gonne nako tse dingwe batho e be ba batla go tsamaya ka nako tse di itseng. Ka jalo, ba ka kgona go itebagantsa or go ikamangantsa le dinako tsa di bus tse di tsamayang ka yone. Fa bese e ka ema ka dinao nka dira gore le nna ke nne fa thoko ga yone ka jalo ke kgone go tsamaya le yone.